Ee, go tshameka motshameko wa kgaisano ya metshameko go na le seemo sa go itlosa bodutu ka nako e le nngwe, gonne fa go tshwane fela fa o dutse ko gae go sena sepe se o se dirang, mme fa go le jalo o le ngwana o le ko gae go sena sepe se o itapolosa ka sone. Ke ka moo o ka fitlhelang bana ba le bantsi ba tseile ditsela tse di sa siamang go tshwanang le tsa go tsuba diritibatsi, tsa gonwa bojalwa gonne ga nke ba itsenya mo dikarolong tsa metshameko.

Ee, gonne bontsi gone jaanong ba tshameka metshameko mo megaleng ya letheka, gonne sa ntlha ga ba bone dikgobalo dipe go tshwana le fa e le ngwana a ile go tshameka kgwele ya dinao a ba tla gobetse mo lengweleng, mme mo mogaleng wa letheka seno o ka se gobala fa o tlabe o shebile fela mo mogaleng ebile o tshameka.

O ka nna wa leka motshameko wa kgwele ya dinao mo mogaleng, o teng o a tshamekega ebile o bonolo thata fa o tshameka mo mogaleng.

Tiriso ya diileketeroniki go tshameka e tlile go ama tsela e metshameko e e tumileng ka teng, gonne bontsi bo tlile go feleletsa bo sa tlhole bo nna le karolo mo metshamekong ka namana, mme e be ba ela motshameko wa ileketeroniki.

Motshameko ileketeroniki ke o ratela gore fa ke le ko gae ke kgona go dira dilo tse dingwe ko thoko, mme ntsi ke tla ke samagane le motshameko ono mo mogaleng wa letheka.

Fa go tlhokege sepe se a se ntsi go tlhokega data fela o bo o tsena ko lenaaneng le le bidiwang gote play store, metshameko e mentsi e tla tlhagelela teng mo internet o bo itlhophela o o batlang.

Go tshameka motshameko mo inthaneteng o tla o sa kgaotse go ka go bakela bothata jwa matlho, gonne ka nako e yotlhe o tla bo o shebile mogala wa letheka fela o sa tle o inaya nako ya gore o dire dilo tse dingwe. Mme seno se ka go bolaisa matlho. Mme motshameko o ke o ratang mo inthaneteng ke katse e buisiwang e gotweng ke yone Talking Tom.

Metshameko ya mo inthaneteng e tlhoka data gonne o e tshameka fela mo inthaneteng ga gona gore o ka e tshameka ntle le data, mme fela go na le e leng gore e tlhoka data ya ntlha le mafelelo o bo o kgona go ka tswa o e tshameka ntle le tiriso ya data.

Batho ba le bantsi ba rata go tshameka metshameko ya mo inthaneteng bosigo gonne batho tla go ba robetse go sena modumo o kgona le go netefatsa fa o tshameka sentle ntle le kgoreletso epe, fa o sa batle go reka tlhwatlhwa e ntsi ya data o tla tshwanela ke gore o reke moya pele mowa o bo o tsenya mo mogaleng wa letheka morago o tla ke gone mo o tla tswang o reka data teng.

Metshameko ya mo inthaneteng e tokafatsa matshelo a rona, gonne nako tse dingwe fa motho a le mo kgatelelong ya maikutlo or ya monagano a ka dirisa motshameko wa mo inthaneteng go ikitsha bodutu kana go efosa menagano ya go ipolaya, mme bogologolo e ne e se teng gonne ne go sena megala ya letheka ya se jaanong.

Dikotsi tse ke di itseng mo metshamekong ya mo inthaneteng ke gore golo mo inthaneteng go tletse selo se se bidiwang ka Seesemane gote virus, se e leng gore se kgona go dira gore mogala wa letheka o tlhakatlhakane go seka gona le taolosego go tlhage le dilo tse di sa tlhokegeng go tshwana le dinepe tsa batho ba apotse, kana ditsotsi di kgone go dirisa tiriso ya mogala wa letheka la gago ntle le temogo ya gago.

Go le gantsi batho ba ko magaeng ba palelwa ke go tshameka motshameko wa mo inthaneteng, gonne santlha ga se ba rotlhe ba re nang le letseno mme seno se dira gore bantsinyana ba seke ba kgona go ka reka data gore ba kgone go tshameka metshameko eno mo inthanete. Mme fela motshameko o leng botlhofo mo inthanete ke motshameko o bidiwang gote Talking Tom ke o ne o botlhofo.